Ba pholo ba tshwanetse go nna le dipilisi tse di ka thusang batho gore ba fole batho ba kgone go tsaya treatment-e ya bone ka nako.

Nna ka la ka ke nagana gore bagolo ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa la bone ka gonne batho ba lelapa ba ka se nne le dilo tse dintsi tse tshwanetseng ba di reke tse e leng goreng di tla tlhokisa tšhelete mo ntlong.

Dilo tse dintsi tse e leng gore batho ba di lebeletse mo setsong go tlhokomela batsofe ba ba tlhapise, ba ba fe dijo ka nako, ba ba fe le treatment-e ya bone e tswang ko tleliniking.

Fela batsofe ha e se bothata le e seng setso sa rona nako nngwe se na le gore gatelela mo e leng goreng o ka se kgone go tlhokomela motho o motona o dula le ene ka gore o tla be a nna ntho ena.

Go tlhokomela batsofe ke ntho e leng gore e bonolo tota mme setso se tla se re gatelela mo e leng goreng ka tsatsi le lengwe o ya mmerekong mme o tsofetseng ha kgone go itirela sepe, ka seo o ka kgona go mo isa ko batho ba ba tlhokomelang batsofe.

Tse di tlamelwang bagodi ke go ba fa treatment-e ya bone le go ba tlhatswetsa le go ba tlhokomela gore ka matsatsi ba nwa treatment ya bone ba phela sentle ba a ja ka tshwanelo dijo tse di ntseng sentle.

O ka isa bagodi ko mafapheng a mangwe a a farologaneng a e leng goreng ba tlhokomelwa teng ko old age home, ko e leng goreng ba tla tsaya dikgato, ba tsaya di responsibility ka ga bone.

Ke akanya gore phenšene e tshwanetse go okediwa ka gore tšhelete ya pension e felela fela mo grocery-ing ya batsofe, ha e kgone go patela dilo tse dingwe yaka go ya bo di doctor-eng and then nako nngwe go tshwanelwa ke gore ba e oketse ka gore ba etsa, tšhelete ya bone felela mo di society-ng tsa bone.

O tshwanelwa ke go ya ko SASSA gore o kgone go bona madi ao a phenšene a go tlhokomela batho ba bagolo ene o tshwanela ke go nna le bopaki.

Tšhelete ya phenšene ha e ame gope ga e kgona go dira botoka mo lelapeng e kgona go tlatsa mole le mole.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le mengwaga e sixty mme ke nako e ntseng sentle ka gore batho ba ntsi ba tlogela go bereka ba na le sixty years.

Go tshwanetse go nna le batlhokomedi ba e leng gore ba tsamaya mo malapeng ba tsamaisa dilo tsa basadibagolo ba ba sa kgoneng go ya ko ditleliniking kgotsa ko dipetleleng ba kgone go ba tlhokomela.

Se ke tsamayang ka sone ke sekgala se se nnyane se e leng goreng ha ke tlhoke le transport-o gore ke a ya tleliniking.

Go botlhokwa gore batho ba kry-e thuso le teng ko mekhukhung o tshwanelwa le ke go nna le ditleliniki gore batho ba kgone go kry-a thuso ba ba sa kgoneng go ya tleliniking.

High blood-a o ka e fitlhela o tla kry-a thuso ko tleliniking le bo disukiri wa kgona go kry-a thuso ko tleliniking le bo kankere jalo jalo.

Baagi ba ka se kgone go kry-a thuso ha ditleliniki di le kgakala baagi ba tshwanetse gore ditleliniki tsa bone di nne gaufi kgotsa gonne le di transport-o tse di ba tsayang jaaka di ambulance di ba ise tleliniking.

Ba amega thata ka jalo ka gonne melemo ke yone e leng botlhokwa le go ntsi ka gonne for malwetse a bone.

Go na le di nurse tse e leng goreng di amanya batho ga ba tshwerwe ke malwetsi di be di ba dira gore ba se ke ba kgona go ya tleliniking.

Mo dikgoreletsong batho ba ba berekang ko ditleliniking ba batla go tšhaisa go santse go le bonako ba 'irela gore e re ka nako e go tswalang tleliniki ka yone batho e be ba kry-ile thuso.

Go thusitswe jaaka go dirile gore batho ba ba imileng ba bone thuso for twenty four a hours ka gonne dipetlele gantsi di kgakala mme nako nngwe le di transport-o ga di yo gore di ka tsamaisa balwetse go ya dipetlele.

Batho ba ba sa kgoneng go kry-a thuso e maleba ba tshwanetse go ya sepetlele gantsi thuso e tswa kwa sepetlele.

Ka gonne batho ba le bantsi motsesetoropo ba tshwanetse ke go nna le ditlhare tse di tshwanang ha go na lefelo le lengwe le le lengwe la tshwana.

Ke go batla batho ba ba berekang gore go se na batho ba ba short-ang ko bookelong go sa nna le batho ba ba tlhaelang kwa bookelong go hiriwe batho ba ba ntsinyana ba kgone go tsamaya mo tikologong ya rona.

Ke leboga go menagane ka gonne ga go se na thuso epe kwa tleliniking ba go romela kwa hospital o kgona go bona thuso, o kgona go fola ka nako, o kgona go kry-a ditlhare tse di tshwanetseng tsa maleba.

Go tsaya treatment-e o tseye le diteko ba di romele kwa lap-ong ha o se na go kry-a diteko tsa gago o simolole ka treatment-e ya sukiri.

Ke nagana gore go nne le ha o motho go nne le tetla ya gore le wena o bolaiwe ka gore ga go thuse gore o ye tronk-ong ka gonne ko tronk-ong o kry-a dijo tsa mahala o kry-a sengwe le sengwe se o se batlang.